Kubaluleke kakhulu ukuze uzokwazi ukuthi mangaki wona futhi ikuphi ongakwenza ukuze wenze sibengcono isimo sakho ukuze ukwazi ukuthi bakuvumele kulesi sicelo osuke usifakile. Uma ungazi, nanoma ngabe ubani okubhekelayo, angasho lelo nani lelo elithandwa uyena ongathola ukuthi akusilo iqiniso ngoba wena awunalo ulwazi ngesimo sakho ukuthi unamaphuzu amangakanani, uzovuma lokho ube ungazi ukuthi kumele wenze kube ngcono kephi. Ukwazi-ke Kusiza kanjalo ukuthi nawe wazi ukuthi iziphi izinqumo okumele uzithathe.

Ubuhle bamakhadi esikweletu kungaba ukuthi uyakwazi ukuthatha noma ngabe yini osuke uyidinga ngaleso sikhathi ungakhokhi mali. Kungabe udinga ukudla, kungabe udinga impahla yokugqoka noma udinga impahla yokwakha, noma ngabe yini oyidingayo uyakwazi ukuthi uyithathe ngesikweletu ungakhokhi imali. Okubi kakhulu-ke ngalokho, imali ogcine usuyikhokha uma uthathe ngesikweletu isuke seyengeziwe kunale obukade uzoyikhokha uma ukube ubuthatha ngemali ukhokha ngaleso sikhathi leso. Kukhona izimali ezisuke sebezifakile ukuze uzokhokha imali ethe xaxa.

Ngingamuchazela ngokuthi, ngithi gogo kunalento esikhona manje ebizwa ngokuthi ithekhinoloji. Iyona esesivumela ukuthi singene emafonini, okanye singene emabhange ethu sibe sihlezi emakhaya. Sizochofa izinombholo ezithize okuyizona ezizosivumela ukuthi singene kwibhenki lakho, sikwazi ukuthenga umoya waleli nani oludingayo. Lokhu kuphephe kakhulu ngoba akekho umuntu ongaku kubamba imali yakho futhi akekho umuntu owaziyo ukuthi unamalini ebhange lakho, ngaphandle kwakho kuphela. Nakhu-ke gogo okumele ukwenze.

Ngingafaka isici esisha esizokwazi ukwazisa umuntu uma sekuyisikhathi sokuthi aphuze amanzi. Amanzi abaluleke kakhulu emzimbeni nasempilweni yomuntu, kodwa abantu baba nokubambeka benze izinto bagcine sebelibala ukuthi bawaphuze amanzi. Lokho okuholela ekuthanini babe nezifo eziningi ezingenasidingo futhi ezingalapheki. Lokhu ngingakufaka ukuthi kube yinto ekwazi ukuthi ikhumbuzise umuntu uma sekuyisikhathi sokuthi awaphuze amanzi lawa okumele kuphele usuku ewaphuzile ngokusho kodokotela.

Sinomthelela omuhle futhi omubi uma uwubuka. Kokunye lapha omuhle khona kuyashesha ukuthi iphume. Lokho kusiza ukuthi amalungiselelo omngcwabo asheshe enziwe, yonke into isheshe ithengwe ezodingakala, bese konke okuzoba usizo mayelana nosuku lokufihla kube kuqoqeka kusanesikhathi. Lokhu okubi kuba nomthelela okubi ngoba kunikwa noma ubani osuke eyibhenifishiyari kuleyo mali noma ngabe wumntwana ongakahluzeki ekhanda kodwa uma kubhalwe wena iyaphuma iphumele wena. Bese indlela yokuyisebenzisa, abantwana abaningi bayisebenzise ngendlela yokuthi bayixhaphaze.

Ngezikhathi zokulinda ukuthi umshwalense womngcwabo ukhiphe, ngingazama ngakho konke okusemandleni ukuthi eyona ndima nendima nendawo ezodingakala, kube ukuthi nayo iyathinteka, futhi ilinde ukuthi mhla ingena imali bese iyakhokheleka. Isibonelo, abantu abazobe bepheka, ukuhlela nabo ukuthi imali bayoyithola ngosuku oluthile umise ingenile imali. Ila amaliba akhona, uhambe nakhona ubazise. ubanxusa ukuthi ayawucela umgodi kodwa imali iyobakhona ngelanga la beyokukhokhela khona nawe.